Ke bona ho le molemo hore ke kgethe baradi ba ka ba babedi hore ebe bona ba fumanang tjhelete ya ka ya insurance ke ba kgetha tjena hobane baradi ba ka ha ba na motho eo a ka ba tshehetsang mohlang ke ka tholang kapa Modimo a seng a nhopotse mme ke etsa sena hore ba bane le bokamoso bo botle ba bane le seo ba tla iphedisang ka sona. Ee, ka mora nako eo nna mohlomong ke tla be ke hopotswe ke Modimo.

Mongaka ke etsa tletlebo ena hore account ya ka ya cheque ke fumana hore e ntse e ntsha tjhelete e itseng mme ka boikokobetso bo boholo ke kopa hore ho etsitswe dipatlisiso hore hobaneng ho etsahala sena.

Benghadi ke etsa tletlebo le ho le tsebisa hore sekoloto seo ke neng ke na le sona se sentse se hlahella bankeng mme ke kopa ka boikokobetso bo boholo hore le se tlose hore le kgone ho nthusa ha ke kgone ho thuseha bankeng. Ka lebaka la hore sekoloto seo ha le ya se tlosa ka lehlakoreng la lona.

Ke utlwile ho thwe bo mashonisa ba ka nka thepa ya hao ka lapeng kapa ka nako engwe ba o hlahisetsa kotsi metseng re na le ho utlwa menyenyetsi eo e bolelang hore bo mashonisa ho hang ba ka o hlahisetsa kotsi kapa lelapa la hao kapa batho bao o ba .

Tjhelete eo e salletseng morao ke kgathaletse haholo, mme ke e thabetse hore banka e tjhahetse monwana kadimo ya ka ya tjhelete mme hona ho tla nthusa ho lefella ditjeho tsa sekolo tsa moradi wa ka mme e tla nthusa ho lokisa ka mona ka tlung hobane ke ntse ke batla ho kwala mabaka a mabedi a mararo ka tlung. Boholo ba tjhelete ena e tla ya dikolotong di-loan tse pedi tseo di salletse morao. Ke thabo e kgolo ho nna ho fumana tshehetso e jwalo ya tjhelete.

Ke ne ke ka tjhentjha hore batho ba bangata ba kgone ho fumana tjhelete haholo ha ho tluwa kadimong ya ho reka matlo kapa kadimong ya ho reka makoloi. Batho ba rona ba bangata ba sebetsa empa ka lebaka la hore ha ba na credit e ntle ba iphumana ba leka mosing ba sa kgone ho kadingwa tjhelete. Ke ne ke ka etsa molao o reng credit score ya batho e se ka shebisiswa haholo, mme ebe yona e leng hore ha se yona ntho e ka etsang motho hore a se ke a fumana kadimo ya tjhelete.

O nka nomoro ya hao ya boitsebiso. O nke setlankana senang le address ya hao moo o dulang teng mme ebe o nka batho ba babedi kapa ba bararo ba tla bang batho ba tla etsahetse ho etsa bopaki ba hore kannete o dula address-eng eo mme ebe o kenya batho ba e leng hore ha eba nyaneng hona le ntho e ka etsahalang ho wena. O ka batho bao e tlaba bona ba tla nkang boikarabelo mohlomong ba e leng hore banka e ka patala bona.

Seo se ka bakwa ke hore mohlomong tjhelete eo o butseng ka yona e ne e sa lekana kapa ke tjhelete e leng hore e bula ka e bula account mme ha o bula o fumana hore account ya hao e se le ho negative.

Bopaki bo moo o dulang teng ekaba setlankana sa masepala, statement sa banka kapa lengolo le leng le le leng lo le fumanang la account. Sena se etswa ke ka lebaka la hore banka e sebedisa ntho e bitswang ka sekgowa hore ke FICA, mme FICA ena e bolela kapa e etsa hore banka e tsebe hore monga account-o, o monga account-o kannete nnete mme ke seo banka e hlokang ho se etsa ho tshireletsa batho ba sebedisang di-account-o le ho itshireletsa yona banka kapa.

Nka nka palo e fatshe ka lebaka la hore ka mora dikgwedinyana kapa dilemo tse mmalwa ke tla fumana tjhelete ya ka ke tla fumantshwa ditefo tse nepahetseng hantle. Hono ho wa thusa ho nka insurance ka tefo e fetang tekano.

Tjheleteng eo nka boloka dikete tse mashome a mararo. Ke bolokele bana ba ka mme ba tle ba kgone ho bana le bokamoso bo tjhatsi.

Ha se hangata moo insurance e ka o bolellang dintho tseo mme molato kapa mathata a qala ha se o fihla o tlo kenya kopo ya hore o senyehetswe kapa o hloka hore insurance e o thuse. Ha ba so ka ba mpolella seo ba se qhelelang ka thoko nako e kgolo le e nyane ha ke ya ke lo re ke tlo kopa thuso ho bona hore ba patale jwale hee ebe mathata a ya qala.

Ditefello tsa cheque account ha mmoho le ditefello tsa savings account ha di tshwane di-cheque account ditefello tsa teng di hodimonyana hobane o fumana eng ho ka hodimonyana cheque account e o bolokela kapa e o thusa o etsa dintho tse ngata mme ka hoo ditefello tsa yona di hodimo.